Metshameko ya mo inthanete e tlhoka data, ka goreng e bereka ka di-AI, ka di-computerised technology, o kry-a gore ke source, ke game e goreng tlamehile o e patelele, yanong e bereka yalo. Fa o batla go tshameka motshameko mo inthaneteng, o tlhoka founu, founu e o kgone go tshameka mo go one le data, kgotsa Wi-Fi.

Ke bona gore motshameko o a re sa tlhole re ntse re o isitse kwa pele ka goreng, ga go sa kry-a coverage e ntsi yalo mo motshamekong o ne wa cricket, ha re sa bontshiwa thata ka cricket.

Molemo e ka e bona ha ke tshameka metshameko, e ka ba gore ke ka dula ke itekanetse, mmele o itekanetse fela, ka nna healthy le nna, ka nna active, ka nna motho o e leng goreng ga a tle go dula a lapile kgotsa a kgathetse.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a batho ka gore, metshameko e mengwe ba a betšha, ba kry-a ditšhelete. Metshameko e mengwe e ntsha batho di-stress-e, nako e nngwe ke gore ba batla go tsamaisa nako fena. Bogologolo go sena metshameko ya mo di-internet-eng, ke gore ne ba sena difounu, ne ba sena difounu tsa go tsena di inthanete, le metshameko e, ne e seyo. Le di-Wi-Fi ne di seyo, di-router di ne di seyo, di inthanete ne di seyo.

Metshameko wa dikgwele wa diatla, o tshamekiwa ke basadi gantsi ka gore bogologolo ne ba tsaya gore metshameko eo, ke a basadi fela. Janong dinako di-change-itse, maar-e thata basadi o ba kry-a ba tshameka metshameko eo ka gore dinako di a feta, maar-e dilo tse di tshwanang le di cultural believe ga di-change-e. Mo metshamekong ya dikgwele ya dinao, e tshamekiwa ke basadi le banna nou yana ka gore, basadi ba ipone sentle gore le bona ba ka tshameka motshameko o o ratang go tshamekiwa ke banna.

Baatleletiki ba itsegeng ba metshameko, ba ile ba ithuta ko diphosong tsa bone, nkare ke ba Kaizer Chiefs ka gore, ne le ten years ba sa win-e cup ya Nedbank-e, maar-e ka twenty twenty-five ba win-a against Pirates. Ba ile ba ithuta thata gare ga dijara tseo ba sa win-e, ba bona gore okay ba change di-strategy tsa bone, ba change le di-coach tsa bone, le di-player, ba bone gore okay ba go tshameka yang. Ka diphoso tseo, ba ile ba ithuta sengwe ba kgona go win-a.

Motshameko wa tennis e tshamekiwa ka ball-o entse e isiwa ko pele le ko morago, entse isiwa ko pele le ko morago, ba ntse ba pass-etsana ball-o, mare go sena matsogo mo gare ga ball-o eo. Go na le dilo tse ba di bitsang di-tennis racket-e, ba berekisa tsone, and ke batho ba babedi fela, ba kgona go tshamekelang tennis. Batho ba babedi ba tshamekang ba le against each other.

Nna ke jewa ke bodutu, ke bala dibuka, ke dlala di-game-e, ke tsaya nako le batho ba ke ba ratang, ditšhomi tsaka kgotsa ke a tswa, ke ikela ko di-shop-ong, ka go sheba gore ke eng se nka se beelang tšhelete gore ke kgone go ithekela sone.

Motshameko o ke o ratang thata le setlhopha, ke rata ball-o thata, motshameko wa maoto, ke rata ball-o. Ke be ithatela le go shebelela ball-o thata ya bashimane, di-team tse di tshwanang le bo Buccaneer, kgotsa Chiefs eo.

Puso e tsenya letsogo ka go bula di-stadium-o, di-youth center tse goreng bašwa ba ka ya ko teng ba ile go dlala, ba etse di-program-e, le goreng ba fund-e di-small business-e gore ba kgone go etsa di-team-e.